Ga motho a kopa madi ko dibankeng, batho ba ko dibankeng ba tla go simolola ka go check-a gore a na ga a na dikoloto tse le goreng ke tse dintsi, ba shebe gape le gore dipampiri tsa ge tsa di pay slip di ntse pila, le score sage sa credit gore se mananeo na, pele ba ka mo adima tšhelete le gore o tla kgona go busa madi a bona na.

Gore o tseye tshweetso o siameng ka go dirisa karata ya sekoloto ke gore o tshwanetse o itse gore ke banka-e feng e leng gore di interest tsa gone ga di ko godimo, le gore o tlo dirisa ka madi a o a le makanang kanang. Go bapisa mefuta ya dikarata ke gone lebelela gore ke bank-a e feng e le gore interest ya gona e ko tlase, le madi a patelang ka kgwedi e nngwe le nngwe ka ntlha gore dikarata tsa sekoloto di na le bonnyane bo e leng gore o tshwanetse o patale kgwedi le kgwedi ntleng le madi a le gore o a dirisitse.

Histori ya gago ya go adima madi ke yona e tlo go laolang gore a na o ka kgona go fiwa karata ya sekoloto le gore ba ka go fa madi a ma kanang kanang, ka gonne ba tlo go lebelela histori ya gago ya go adima madi gore o ntse o patela jang, sengwe se e le goreng se ka dira gore dilo di tlhokofale ke gore kgwedi le kgwedi tshwanetse o patele dikoloto tsago se o se sa tlodise ka gonne ga o ntse o sa tlodise e ama histori ya gago go bontsha gore o motho o patalang ka bonako, ebile motho o le gore ga o patella sentle ka go dira yalo go tlo ira gore histori ya gago e tokafala thata go batla go adima madi kapa wa yone karata ya sekoloto.

Ke diphoso tse tse di diriwang ke batho ke gore, batho ba adima madi ka nako e khutshwane mo dibankeng tse di farologaneng. Ga o adimile madi kapa o dirile yona kopo ya karata ya sekoloto ga wa tshwanela go nna le tsona e le goreng ke tse dintsi tse di farologaneng tsa dibank-a, o seke wa fitlhela gore o na le dikarata tse tharo tsa dibanka tse di farologaneng se wa go ntse jalo tshwanetse o tseye gore dilo tsa gago di ka mananeo o lebeletse pele le histori ya gago re ntsi pila le gore ga o kolote ebile ga o tlodise.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

Go botlhokwa tota gore o nne o le kitso e ntsi ka madi le kitso ya gore sekoloto se dirisiwa jang pele o ka tsaya tshweetso ya go dira karata ya sekoloto gobane, ga o na le kitso o tle o itse gore o tshwanetse o dirise karata eo yang ka tsela e e siameng, ka gonne ga o sa itse gore e bereka jang o tla feleletsa o e dirisang botlhaswa, mme ko marago a palelwa ke gore o patele madi a bank-a ene a gontse a lo batla go tseya ba senya leina la gago wa seke wa tlhole wa kgona le gore o adime madi gape mo nakong e tlotlang.

Dilo tse e le goreng banka ba ya di lebelela pele gore o a kgona gore o letleletswe or go dirisa yone mokgwa wa go bula sekoloto, ba lebelela dipampiri gore a na go na le pampiri e e bontshang ya ko mosebetsing gore o ya bereka ke batla go bona le gore a mmereko ga gase o felang, ke mmereko le gore ke sa ruri ke so tse ba di lebelelang ba lebelela histori ya gago ya gore dikoloto tsa go di eme jang le gore o di patala sentle yame ba lebelele gape le karata ya bukana ya gago ya mo Aforika Borwa pele ba ka go adima madi ga sena ba di lebelela dilo tsotlhe tsa e fa di siame ke gona ba tla kgonang go naya madi.

Qverdraft facility melemo ya teng ke ya gore nako nngwe le nngwe ga e le gore o kgona go nna le mathata e tla go thusa e ka ba nna mathata a gore o ka kona bolwetse kgotsa motorokara wa go wa no senyega, o ka kgona go dirisa karata pele ka gonne madi a teng a phela a le teng mo karateng, or ga go tlhoka dilo tsa ko ntlung. Borai ba overdraft ke gore gantsi batho ba dirisa madi a e le goreng a fitile a ele goreng ba amogela kgwedi le kgwedi, mme ga motho amogela kgwedi le kgwedi madi a otlhe a tsamaye a fetela ko overdraft-eng, mme ka se o se tle go gapeletsega gape gore o dirise ona madi a ka mo overdraft-eng ga go ntse jalo era gore, gore o tswe mo gare ga sekoloto o ka seke ga nna se gwa nna gore o fetse ka pela, o tlo nna mo sekolong go a go ile.